Ukwesekwa kolimi lwendawo kubuchwepheshe obusafufusa kubalulekile ekuvaleni igebe lokuxhumana ngokwandisa ukufinyelela. Kuthuthukisa ulwazi lomsebenzi, kwandise ukufinyelela kuzithameli ezibanzi, futhi kwenze kube lula imizamo yokufunda nemfundo. Ngokunikeza ukusekelwa ngezilimi zasendaweni, ubuchwepheshe bungaba negalelo ekukhuleni komnotho, ekulondolozweni kwamasiko, nokuhlukahlukana kwezilimi, ekugcineni kuthuthukise ukubandakanywa, nokulingana ngokwedijithali.

Yebo, ukusetshenziswa kwe-smartphone ngokweqile kungaba isiphazamiso esikhulu, ngisho nangenjongo yezemfundo. Nakuba izinhlelo zokusebenza zinganikeza izaziso eziqhubekayo, inkundla yokuxhumana nezinye izilimu zedijithali, zingasusa ukunaka ezemfundo, ukuholela ekuncipheni kokugxila, ukukhiqiza nokugcinwa.

Ukuze kuvinjelwe ukwehla kwenethiwekhi ngenxa yokuminyana, ngicabanga ukuthi abahlinzeki be-Wi-Fi, kufanele bathuthukise ingqalasizinda yabo, ukuze basekele abasebenzisi abaningi, basebenzise inqubomgomo zekhwalithi yesevisi, QOS, ukuze babeke phambili isiminyaminya esibalulekile. Futhi bacabangele ukusebenzisa imikhawulo yemikhawulodonsa noma imikhawulo yesikhathi kubasebenzisi abakhulu. Abahlinzeki bangaphinde bacabangele ukwengeza izindawo zokuxhuma, noma ukusebenzisa ubuchwepheshe be-Wi-Fi Six, ekhandelwe ukuphatha izindawo eziminyana kakhulu.

Angicabangi ukuthi i-Wi-Fi yesikhumulo sezindiza kufanele ibe isevisi ekhokhelwayo. Izikhumulo zezindiza ziyizikhungo zabahambi, futhi i-Wi-Fi iyisidingo eyisisekelo sokuhlala uxhumekile usebenza noma uzijabulisa wena ngenkathi ulinde indiza. Izikhumulo zezindiza eziningi sezivele zinikeza nge-Wi-Fi yamahhala, futhi iyinsizakalo ebalulekile ekuthuthukiseni umuzwa wokuvakasha uwonke. Ukukhokhisa i-Wi-Fi kungase kuvimbe abagibeli ukuthi bayisebenzise, okuholela ekukhungathekeni nokuncipha kokuneliseka.

Kubalulekile kakhulu kimi. Ukufinyelela kokuqukethwe kwendawo kanye nokuqukethwe ngezilimi zendawo kubalulekile ukuze ngihlale ngixhumene nosiko lami nomphakathi. Kuphinde kungivumela futhi ukuthi, ngizibandakanye nezindaba ezifanele, izindaba ezinohlonze kanye nokuzijabulisa okuqondene ngqo neNingizimu Afrika. Okuqukethwe kwasendaweni kungisiza ngizizwe ngibonwa futhi ngimelwe futhi maningi amathuba okuthi ngibhalisele inkundla ebeka kuqala, futhi ebungaza amazwi endawo nemibono.

Ukudala izinhlelo zomculo ezihehayo zomsakazo womphakathi, qhakambisa abaculi basendaweni, izinhlobo ezahlukene zomculo nezinhlelo ezinezihloko, amasu anjengokuxoxa indaba, izingxoxo nokusebenzisana nabalaleli kukhuthaza umphakathi. Amafomethi afana nokubala wehle, izinhla zokudlalayo namakhonsathi abukhoma, nawo akhanga izethameli.

Ngike ngazama ukusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi. Izinselela engabhekana nazo zifaka isivinini esihamba kancane, ukwehla kokuxhumeka nokukhathazeka ngokuvikeleka ngenxa yamanethiwekhi angavikelekile. Okunye, i-Wi-Fi yomphakathi ivamise ukuba nomkhawulokudonsa oholela esiminyaneni, kanye nomuzwa wokuphequlula ohamba kancane ngendlela ekhungathekisayo.

I-Wi-Fi ngiyisebenzisa nsukuzonke ekhaya, ngingumuntu osebenzela endlini, ngakho-ke ngihlala ngixhume ku-Wi-Fi ukuze ngenze umsebenzi wami. Ngiphinde ngisebenzise i-Wi-Fi ukuze ngenze imisebenzi yesikole. Ngingagcini lapho, ngiphinde futhi ngingene ey'nkundleni zokuxhumana, ngiphinde ngisebenzise ne-inthanethi ngayo i-Wi-Fi, ngiphinde futhi ngibuke nomabonakude ngisebenzisa yona i-Wi-Fi.

Ukufunda kude kuvumela abafundi ukuthi bafinyelele izifundo nezinsiza zokufunda bekude, ngokuvamile ngokusebenzisa izinkundla zedijithali. Izinzuzo zihlanganisa ukuguquguquka, ukubalula kanye nokufinyeleleka okwandisiwe. Izinyathelo ezidingekayo, zihlanganisa ukukhetha uhlelo, ukubhalisa nokufinyelela izinto zezimfundo zamathuluzi afana nezinhlelo zokuphatha ukufunda, i-software yenkomfa yevidiyo, nemitapo yolwazi eku-inthanethi. I-inthanethi ethembekile kanye nekhompyutha noma idivayisi yeselula nakho kubalulekile.